Lerato ne ke kopa hore o phehe nama le di-salad. Salad-eng teng o tla hloka hore o sebedise dihwete tsane tse rekuweng le mayonnaise, le cabbage, le mokopu o teng le ditapole, jwalo-jwalo.

Metswalle ka ha le bona ke dula ke dutse le maqheku ana a ka. Ha se ka nna empa ke ka bohlale ba bona. Ke rata ka tsela eo ba nahanang ka yona le ka tsela eo bang eletsang ka yona ha ke le mathateng. Le tsela eo ba kgonang ho rarolla dintho ka yona kapa ka teng. Jwale hee ha se ho mang kapa mang o ka fumanang ntho tse jwalo. Ha e le nnete yona ke e fumana, e tletse ka ho makatsang.

Ee, e ka mfa boroko ha nka fumana dintho di fetohile. Hobane kgale-kgale re ne re buswa ke marena, a re busa ka setso. Ebile ntho tse ngata tse etsahalang, tse fosahetseng di ne di le siko. Jwale re phela bophelo bo bong e ke sa kgoneng ho bo tlwaela ebile bo thata haholo ho feta ba kgale-kgale.

Ke qala ka ho botsa ba sebetsang ka hara lebenkele hore ebe dintho tse kang tsele tsena di fumaneha kae hore ke kgone ho tla le seo bana ba ka ba se hlokang?

Ee, ke bona ka nako engwe a hlokeha hobane ba bang basadi, ke basadi ba sebetsang. Nako ya ho etsa ntho tseo tse ngata ha ba e fumane.

Molemo wa ho ba le diphoofolo ke hore o ka se iphumane o matha mabenkeleng o natlana le phoofolo e itseng hore o je. Ha ona le diphoofolo, o kgona hore o ihlabela phoofolo ebe wa ja eng. Ha e le diphoofolo tse ruhileng lapeng tsona ha ke di tshabe. Nka se tshabe ntho tse nthusang haholo. Ha ele diphoofolo tsona ele moruo bathong ba dulang mahae.

Ntate Thabiso dijo tseo e ke tlareng ho di hloka moketeng wa hao wa lenyalo, ke dijo eleng hore ke tsa setso. Hobane di re hopotsa moo re tswang le moo re yang. Ke tla hloka dijo tsa ka hare phoofolong eo o tlabeng o e hlaba, ke phehe le papa ya setso. Ebile ho pheha ke tla qala hoseng haholo ka ha dijo tsa setso di sa butswe ka pele, empa di nka nako.

Ka nako e nngwe ho tloha ho le boima, ka nako engwe ho le monate. Empa hee ha ele dijo tseo tse phehelwang fatshe jwalo, ke dijo tse butswang hantle ka pele. Ele tsona dijo tseo tse phehwang ka setso sa rona.

Tjhehe, ha ke bone jwalo. Ntho tsa setso tse etswang dikolong tsa mabollo, ho ka se kgonehe hore di tsamaya di phatlalatswa dikolong tseo eleng tsa semmuso jwalo-jwalo. Hobane thuto e fumanehang mona mophatong, ke thuto e batlileng e fapana le ena e fumanehang mane di-university-ing. Ka hoo, ha se pono e ntle eo.

Ho pheha dijo tsa kahare hore hopotsa mehleng ya kgale-kgale. Hape hore hopotsa le setso sa rona hore re tswa kae? Re ya kae?